Dilo tse di seka sekiwa ke dibanka fa di amogela kopo ya dikarata ke go check-a gore a na motho oo wa sebetsa or ga a sebetse a na ona letseno le le bonagalang kampo nyaa.

Dilo tse tshwanetseng go di akanyetsa fa o dira tshwetso ya go o dirise karata ya sekoloto ke go nagana gore a na kaosane o tla kgona go patela sekoloto se o back-e na or otlo sokola ka go se patela na and then o s'ka kry-a o reka sela le sela dilo tse di sa tlhokagaleng ka karata eo ya sekoloto.

Ke nagana gore ka gore sekoloto sa gago o se berekisitse jang ebile le gore a na o kgonne go se duela na ga o tsere sekoloto seo sa madi seo.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke tsa gore motho a e adime madi tšhelete e ntsi a tsebang gore yena a ka se kgone go e patela go e duela back.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya dikarata ya sekoloto pele o ka dira kopo, ke gore o itse gore o tlo patela bokae and then o tlo duela go fitlha neng.

Ke akanya gore go na le kitso ka tsa madi ka gonne madi a botlhokwa thata and then kwena motho o tlabe o duela madi a o a tserweng ao.

Dilo tse di tsewang tseiwang ke bank fa o dumela gore go diriswe mokgwa wa go bula sekoloto ke go check-isisa gore a na wa qualifier for sekoloto seo a na o tla kgona go se duela sekoloto seo na.

Ke tumelelano ya madi a tlebe o a tsere le di-charges tsa madi ao gore ba tla go charge-a bokae.

Dituelo tse di amang tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amang le go dirisa madi a a fetang ke gore o tla patela sebaka se se leele for madi ao a o a adimileng.

Dituelo tse di duelwang ke banka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi di ama jang madi a motho a a dirisang ke gore dibanka di tla go neya madi motho ga adima madi o tlo patela go fetisa.

Ditsela tse di ka dirisiwang mo boemong jwa go dirisa mokgwa wa go adima madi ke gore mongwe le mongwe a kgone go adima madi ka App ya gage ya ko bank-eng and-e leng gore motho a patele madi a ka bonako gore a se ka a duedisa madi a mantsi.

Ditirelo tsa banka ya go ntsha madi a go tsaya leeto e dira ga o tshwere madi a ka mo South Africa ba batla go ya ko go Zimbabwe ka moo South Africa moo o tlo tsamaya wa ya Zimbabwe, ba tla go change-tsa one madi ao gona ko pele ko o yang ko teng.

Forex ke foreign exchange and then gore motho a kgone go dirisa forex ke nagana gore a tlhaloganye, a utlwise pele before a ka thoma go dirisana le forex.

Dikgang tse ke di utlwileng ka ga forex ke gore forex ha ya siama and ebile go tletse di-scam mo teng, batho ba tseelwa madi mo go yone so nna nka no gakolola batho gore ba seke ba dirisa forex ba sa e tlhaloganye, ba sa itse gore ke eng and go etsagalang mo go yone.

Ditlamorago tsa go dirisa forex ke gore he o sa e tlhaloganye o tlo loser madi a mantsi, o tlo senyegela, o tlo latlhegelwa ke madi a mantsi thata ka gore yone ga o lebeletse mo le, e a dumedisa e na le madi a mantsi thata ga o e tlhaloganya, ge o itse, ge o ithutile ka ga yone.

Se ne nka se dira go lemoga gore malome wame o tsentse forex ke go mo botsa dipotso gore a na wa e tlhaloganya ntho a etsang na and then maikemisetso a gage ke eng mo forex-eng and-e ke mang o a mo rutileng ka tsa forex ka gonne forex o ka seno e tsenela fela, o sa e tlhaloganye, o sa itse, o sa itse le gore o dira eng.

Fa nka gapa madi mo go forex nka aga ntlo, nka simolola kgwebo e kgolo kgolo kgolo le go reka koloi le go isa bana dikolong ka madi a forex.

Nka dira ka go botsa pele dipotso go batlisisa, go dira dipatlisiso gore a na ditlhwatlhwa tsa madi tsa leeto leo ke batlang go le tsaya gore ke bokae, go diragala eng ka ga tsona before ke tlo tsa leeto.

Dikelo tsa go akanya madi di re ama jang, di re ama ka gore mongwe le mongwe o tshwanetse a tsebe go madi gore a eme jang a tsamaya jang, go etsagalang ka ona.